Nka thabela ho arolelana sepalangwang, hobane motho eno ho ka etsahala hore o ya lebakeng le tatileng ho feta leo nna ke tatetseng ho ya ho lona.

Ha ke so palame sepalangwang, nna ke le Karabo Mokejane ha ke so ka ke se palama.

Ke bone ka mokgoo ba reng dijo di tlo tla ka teng ka nako, tjhe dijo ha di a ba tsa tla ka nako eo re ne re lebelletse. Le ka mokgoo ba buileng le nkgono e mong ka teng, tjhe e ne e se ntho e hantle hore batho bana ba ka bua le nkgono ka tsela eno, hobane nkgono na ikopela fela ho ya ntlwaneng a botsa le ntlwana hore na e kae.

Ke hore nna ke bua ka seno se etsahalang App-eng ya ka hore, ho thule ke patale thirty rand ha se ke patala forty ranta tje, ebe ho etsahala eng.

Nna moo ho emwang teng, ke rata ho lo reka snack-e, ha ke qeta ke ntano ho ya ntlwaneng ke lo ntsha metsi, hobane seo se nthusa hore ha bese e tsamaya hape ha ke tlo kgona ho tshwarwa ke motshetse ka nako eo, o tlo ntshwa ka mora nako hape-hape.

Line e tlala haholo ka dinako tsa di-holiday, kapa hoseng hwa di Labohlano ha batho ba ya mafung, ba ya manyalong kapa ha batho ba ya ho etela family tsa bona kae kae. Ka nako tseno sephethephethe se bang se ngata haholo, hobane batho ba bangata ba tla be ba nkile maeto.

Tjhe di-toll gate di tlamehetse hore di be siko, ka nako tse ding di-toll gate di etsa traffic mmileng, hobane ka nako tsane ha batho ba tsamaya ka tsona ka bongata, o fumane re ema nako e telele toll gate-ing re emetse ho patala. Tjhe nna ke re toll gate, empe e tloswe e senya nako, empa nna ke nahana ha koloi e tloha moo e tlohang kae kapa kae, ka nna ra patala kapa toll gate-ing mono ho etswe mawa a mang a hore re patale ntle le enana ya hore re eme nako e telele.

Maditjhaba a na le nako e ngata ebile a dula a le monana feela. A selehae mo, tjhe ha se a mangata se re na le a manyane fela e leng SA Airways, SAA. Tjhe, empa a maditjhaba kwa a mangata haholo ke di a mangata ka botlalo.

Ha ba fihla mo, ke tlo ba isa mall-ong ba tsebe ho bona hore batho nthwe ba e ratang mall-ong ke efeng, dishopo tsa haufi ke tse feng le tse ba di tsebang le tse ba sa di tsebeng. Ha ke qeta, ke ba nke ke ba ise ho tsa ditemo hore, dijo tse re di jang tse ba di bonang mall-ong di hlaha ho kae, ebile ke tla ba batlela le koloi e re tla tsamaya ka yona ho lo ba bontsha tseo.

Monate wa tekesi ena, ke tekesi hobane e ntjha ha se kgale e le teng e tsamaisa batho, ke hobane le mokganni o kganna hantle ka tsela eo a tshwanetseng ho kganna ka teng. Ha bona di-pothole ha tate, wa emisa a ntano kena hanyane ebe wa feta.

Le mohlang ke yang mosebetsing. Ke palame ka bonako jwalo ka tlwaelo tekesi ena. Tekesi enana ho re e nke tsela e ke tlwaetseng ho tsamaya ka yona ka nako tsohle, e ile ya pota ka tsela e hole, ha e pota ka tsela e hole jwalo ha e kopana le di-pothole tekesi ena e tsamaya hanyenyane e senya le nako, le ka mokgo e senyang le nako ka teng ha e tsamaya ha e kgone le hore e ka jaya e tsamaya hanyenyane ebile o ipotsa hore nka kgona ho theoha ebile o fihle o e siye mono, o bo fihle mosebetsing e ntse e tla kamora hao.